Nna ke bona di kgona ho palamisa batho bohle, ho sa kgathalatseheng hore na o mang.

Ho tswa ho nna, nka se kgothalletse bana ba ka hore ba kganne yona tekesi, kapa le nna ha ke rate hore ebe nka kganna tekesi. Ditekesing mona ho na le ntho tse ngata, mme ka le a mang matsatsi ha ba kotsi haholo. Ha se ntho e nka e kgothaletsang ho ba lelapa la ka kapa ho nna.

Motsamaisi wa dibese tje ka mopalami wa tsona bese tsa lona. Ha ke utlwisisi hore ho tla jwang ebe rona re le bapalami le sa re tsebise ka nako hore le nyolosa tjhelete ya yona tekete ya rona ya ho palama. Mme jwale ha ke na yona tjhelete ya hore ebe ke a tlatsa tjheleteng eo e batlwang ke lona ha jwale. Ke kekebe ka kgona hore ke palame bese. Ka ntle ho tjhelete eo, ne se ke rekile tekete eo ka tjhelete e ke naleng yona. Mme jwale ke kopa thuso ya hao hore ebe ke etsa jwang.

Ke ne ke tla ikutlwa ke halefile haholo. Empa ntho e ne ke ka e etsa ne ke tla mo kwalla hore motho eo ho nna a se kekebe a fumana thuso ya ho palama. Mme le ho mo thousa ke ne ke sa mo thouse mo a yang teng. Ke ne ke tla mo thusa polekeng kapa tulong e nngwe eo ana sa yeng ho yona ho reng, a tle a kgone ho patala tjhelete. Ke mo swetse ka ha le nna a nswetsitse.

Mokganni wa taxi, ka ha ke bona hore tekesi ya hao o tlatsitse batho ho feta tekano, jwale seo se tlo etsahalang, ke tlo nka license ya hao ya ho kganna. Mme ke ho ngole le yona tekete. Mme re kwalle tekesi ena ya hao. O tla tlameha ho letsetsa baholo ba hao hore ba lokisetse hore ba tlo nka batho banana ba palameng tekesi. Empa wena re ya o kwalla.

Tsoha hoseng ha ngata ke mathata. Ho tsoha ka matjeke ee, ke kile ka siwa ke bese. Mme ka tlameha hore ke kgutlele hae ke sekebe ka kgona ho phomella ho ya mosebetsing.

Traffic-i kapa hona ho petetsana ha dikoloi ka hara toropo, ke ntho e thata haholo ebile e senya nako. Mme ke bona hore ha o ahilwe diporo tsa terene, ba bang ba batho ba ka itsamaela ka tsona diterene, ba siye dikoloi tsa bona malapeng a bona. Ke bona e le ntho e ntle haholo eo.

Mohlomong ho tloha ho sena batho ba bangata kapa batho ba sa tshepe, tsona di-Uber kapa tsona di-Bolt. Kapa tshebetso eo ha e so finyelle mabakeng ao.

Ke nahana hore dintwa tseno di fedisitswe ke ha bo raditekesi ba kopane ba bile ba ba le mokgahlo wa ho thusana kapa wa ho eletsana kapa wa utlwana ka mabaka a bona a dintho tseo tse ba lwantshang. Ke nahana hore ka puisano ke yona ntho e entseng hore tsohle tseo tse mpe di fele.

Nna ntho ke nahana hore e bohloko e kile ya etsahala ke ha mokganni a theola motho ya palameng ka hara tekesi ka baka la ho patala ka tjhelete e ngata hoseng. Ke ha a mo theola thoko ha tsela, a sala a eme moo ebile mokganni wa tekesi a nkile le tjhelete ya hae. Ke la swaba kannete, ka be ka utlwa bohloko.

Ke nahana hore mohwanto hangata e ke kileng ka ho bona kapa ka feta ho ona, ke hore boratekesi ba lwanele ho nyolosa tjhelete kgafetsa kgafetsa. Mme ha bapalami ba sa ikemisetsa hore ba palame ebe ho ema ntsi kapa ha ba batla ditlhoko tsa bona, ba batla seo ba se batlang, ba emise. ditekesi tsa bona di eme ntsi. Mme rona re le bapalami, ebe re ba le mathata. Ha re kgone ho ya mahaeng, ha re kgone ho tsamaya re ye plek-eng tse re hlokang hore re be ho tsona ka baka la qabane tsa bona.

E nngwe e ke bonang ke ho tshwara ha poho. Poho e ngata haholo semenya menyang sa ditekisi ke yona ntho e ke bonang. Ene e ebile direnkeng, ha wa bolokeha.

Ke bona e le taba e ntle ebile e bohlokwa hore maqheku a ekeletswe tjhelete ya bona ya grant. Oo ho ba thusa haholo ho phetheng mabaka a bona kapa le ho ya hona dipetlele kapa ho di-medical doctors. Bongaka ba sekgowa bao ba patalwang ke bona e le nthwe ntle haholo.

Ke bona ho sa hlokahale hore di-toll gate di be teng, hobane o fumana hangata tseleng tseo mo ho na leng di-toll gate. E ba tsela tse mpe haholo mme di sa lokiswe, empa bakganni ba patala tjhelete ya bona ya di-toll gate.

Malome ke hopola ke kganna ke shebile e yang Durban ke ha trackara e nsetse ka morao. Mme e ntsamaisa ka tsela e potlakileng haholo, e nkgannisa ha bohloko. Batho ba diteraka ebile ha ba kganna tseleng, ba kganna ka kotsi ka re koloi tsa bona ke tsena tsa rona tse nyane. Malome ke la ikutlwa ke kgathatsehile haholo hore motho onana athe keng a ikemiseditse ho re a nketse a nkenyetse kotsi e kaalo. Kapa keng e kanakana a e lelekisang, a tseba hore o kganna koloi e kgolo ho fetisisa.